Azange yabakho imali eza ngokukhawuleza ebomini, yonke into iyasetyenzelwa. Koko andinalo ithemba lokokubana ngobhatala nje imali kanye kuba khona abantu abazawuthi bangene phantsi kwakho, wena uyawurhola ubomi bakho bonke. Iyawuze ithini ke abo bantu xa bethi bangabhatali ngoba kaloku into yabantu awunode uthembele kuyo kakhulu.

Ukuthenga ikhaya yeyona nto intle kakhulu. Yaye ndiyacebisa, abantu xa bethi kwenza isicelo semalimboleko ukuze bathenge ikhaya, ndiye ndithande into yokokubana imali leyo baze bayisebenzise ngendlela efanelekileyo. Bayisebenzisele kule nto bafuna uyenza. Yaye ke ngoku kuba khona iinkqubo ezininzi okanye iindlela othi ubhatale ngazo, unikeze zona okokubana ungakwazi njani ubhatala. Kuba kaloku kuyafuneka into yokubana nawe ube nayo imali ozawushiyeka nayo nangoko uzofuneke ubhatale eli tyala.

Iakhawunti yetshekhi neyokonga ziiakhawunti ezohluke kakhulu kuba kaloku eyetshekhi iakhawunti ifana neakhawunti yemboleko kuba awukwazi ukokubana ufikelele kuyo nanini na. Nangona ke iba nemali ehlala inayo, kodwa iye ichane. Kanti kule yokonga uyakwazi okokubana ube nemali ozawuthi uyifumane yaye kube khona isongezo okanye imali ibhanka eye ithi ikuphe yona ngokokuba ugcine imali yakho kuyo.

Ukuzisebenzela kuyayichaphazela imalimboleko kuba kaloku xa kukho umntu ongumthengisi wezindlu uye akwazi ukukucebisa into yokokubana ungenza njani ukuze uyifumane le ndlu. Yaye akunike neengcebiso ongathi uzisebenzise yaye nezinto onothi udibane nazo ezingangumcelimngeni.

Izinto ezenzeka kule mihla ziye zisothuse yaye singaziqondi kuba kaloku kukho ezi zinto ziye ziqhathe abantu. Koko ndingathi kuye ndifune ulwazi oluthe gabalala ngendlela avule ngayo iakhawunti, yaye ndicele okokubana siye ebhankini ukuyova malunga nale akhawunti athe wayivula kwi-intanethi ukuze siyazi ubunyani bayo.

Ukufa akunkqonkqozi yaye kufika ngesaquphe. Koko ke ukuba nomasingcwabisane yinto efanelekileyo kuba kaloku imihla yethu esizawuyihlala apha emhlabeni asiyazi koko yaziwa ngoPhezulu. Nto leyo ethi ke ngoku umntu xa athe waba nemali okanye wafumana umsebenzi makaleqe uvula umasingcwabisane ukuze aze mhla abhubhayo, aba bazoshiyeka bangashiyeki noxanduva lokumngcwaba babe bengenamali. Yaye yena ngelo xesha wathi xa esebenza akafuna okokubana abe nomasingcwabisane.

Imali yegranti yabafundi uNSFAS, ukulibazisa kwayo iyabachaphazela kakhulu abafundi abaxhomekeke kuloo mali. Kuba kaloku ababi nayo imali yokuthenga ukutya, nto leyo ethi ibachaphazela ngokubana bangakwazi uba bafunde kakuhle. Kuba kaloku xa ulambile awukwazi into yokokubana ufunde yaye ubomi abubikho lula. Nto leyo ebakhokelela okokubana benze izinto ezingalunganga ukuze bafumane ukutya.

I-mobile money account ibenza lula ubomi kuba kaloku uyakwazi ukudinga i-airtime ngobusuku yaye iivenkile zibe zivalile ngelo xesha. Ingena apho ke ngoku i-mobile money, ukwazi ungena efowunini uthenge i-airtime, wenze le nto ofuna ukuyenza.

Ndingayiphindisa okanye ndicele bayibuyisele kubo kuba kaloku xa ndingekho sidingo sokokubana ndibe nemali endithi ndiyithathe, loo nto iza kundenza ndingabi nalo ityala elingafanelekanga nelingenasidingo.

Ukufa akunkqonkqozi yaye kufika ngesaqubhe, koko ukuvula umasingcwabane yinto efanelekileyo. Kuba kaloku wenzela nabo uzothi ubashiye, bashiyeke bekwazi okokubana balungiselele isingcwabo sakho ngendlela eyiyo yaye ukhatshwa kakuhle ngendlela ezolileyo.